Lokha umuntu nakavula i-akhawunthu yebulungelo amaphepha ekufanele eze nawo nginaka, mele eze nomazisi wakhe ID, eze nephepha elitjhoko bonyana uhlala kuphi i-proof of residence, eze nephepha elikhombako bonyana Uberega kuphi urhola malini i-payslip. Bese-ke mangabe i-payslip akanayo, eze nephepha eliyi-bank statement elitjhoko ukuthi ku-akhawunthi yakhe yebulungelo analo langaleso sikhathi, yimalini engenako qobe yinyanga.

Kuqakathekile bona umuntu avule i-akhawunthu yebulungelo, ngombanyana imali oyitholako ayikaphephi lokha mawuyibeka ekhaya, ekhaya bangakwebela yona, kungatjha nayo itjhe, ungayibeka endlini ukhohlwe ukuthi ikuphi. Lokha imalakho uyithathe uyise ebulungelweni iba nama-inthreste ewatholako, ene imalakho godu iphephile ufake imali ebulungelweni bese ibulungelo bakunikela ikarada ozoliberegisa lokha nawuthenga estolo, uzoliberegisa ukukhipha imali emtjhinini, ukukhipha imali i-ATM.

I-akhawunthu yebulungelo ivulwa nganasi indlela elandelako. Uyaya ebulungelweni ebhanga, ufike bakuhlalise phasi, ubatjele bonyana uzokuvula i-akhawunthu, bazokubuza imininingwana yakho yoke amagama, ID number, la uhlala khona, bazokubuza nabaqedako amanye amabulungelo banekhamera bakutjhude nesithonjana, nabaqedako bese-ke bazokuvulela yona bakunikeze ikarada, bese-ke ikarada lelo kuzoba ne-pin yaziwa nguwe ozoyiberegisa bazokuchazela-ke. Sele bakuvulele i-akhawunthu kuzokuba nemadlana mele uyiphosele ngaphakathi, kungaba yi-fifty randa, kungaba yi-hundred rand. Bese-ke sele wenze koke lokho i-akhawunthi yakho yebulungelo iba-active.

Imibuzo umuntu ekufanele ayibuze lokha nakavulelwa i-akhawunthu mele abuze bonyana qobe yinyanga ibhanga namkha ibulungelo lizomdosela malini ama-bank charges, bese abuze bonyana lokha nakalahlekelwe likarada lokukhipha imali ebhanka nakabuyako azokwenza elitjha bazomutjhatjha malini. Abuze koke lokho, abuze nokuthi nakathenga estolo a-swiper ngekarada ibhanga imutjhatjha malini.

Ibulungelo elifanele iindingo zakho ulikhetha ngokuthi, uqale bonyana ema-mall namkha enthabathabeni zeentolo la uhlala khona banawo ama-ATM mhlambe ikhona enye i-branch yayo. Bese uqale nokuthi ama-charges wakhona qobe inyanga ebazokutjhatjha wona aba yimalini, uqala zoke izintwezo.

Ibulungelo livikela imali yomuntu, ngokuthi lokha nawufake imalakho ebulungelweni, ibulungelo liyayithatha liyayibolekisa, bese-ke nayibuyako ibuya inama-inthreste bese kuma-interest bayakunghwathela kancani. Ngokwenza njalo imalakho iphephile, imalakho iyaberega, imalakho iyakhula.

Iforomo lokuvula i-akhawunthi ligcwaliswa mumuntu oberega ebulungelweni, wena uzokuhlala phasi bese-ke yena ukghodlha ikhomphyutha nakakghodlhako lapha uzokubuza imibuzo, bese imibuzo omphendula yona uzoyifaka eforomeni ngokubetha ikhomphyutha. Wena uyahlala nje uyamphendula awugcwalisi litho kugcwalisa yena.

Imali ebhadelwako lokha umuntu nakavula i-akhawunthu yimali e-activator i-akhawunthu yomuntu. Ngamanye amagama yimali evula i-akhawunthu, eyenza isiqiniseko sokobanyana i-akhawunthu iyaberega ivuliwe. Esikhathini esinengi akubi yimali enengi, kungaba yi-fifty randa, eighty randa, hundred randa.

Iphini ziinomboro ozikhethako wena, ziinomboro zingaba zine, zingaba zihlanu, zithandathu namkha zikhomba, uzoziberegisa lokha nawUberegisa ikarada lakho lebhanga. Ikarada leli uzoliberegisa lokha nawuliberegisa emtjhinini bese umtjhini ozokutjela bonyana faka iphini, namtjhana lokha nawuya estolo uyoku-swiper ngalo nawuqeda uku-swiper bese i-cashier yasestolo izokutjela bonyana faka iphini. Ziinomboro ezaziwa nguwe, ezikupha imvumo bonyana Uberegise ikarada lakho.

Lokha nawusebenzisa i-ATM fanele utjhidele kiyo, bese-ke uqale bonyana emaqadi akunamuntu osolisako ojamileko oqalileko. Sele ubona uphephile ungaragela phambili ufake ikarada lakho. Lokha nawubetha iphini uyifihle ngesandla wenzele bonyana umuntu ojame ngemva kwakho angakuboni lokha ubetha iphini, ngaleyondlela uphephile.

Emabulungelweni bafuna ubufakazi besiphande sekhaya, benzela bonyana bazi bonyana uhlala kuphi kiyiphi indawo. Begodu babuye bafune ubufakazi bakamazisi i-ID, benzela bonyana bazi ukuthi ungubani ibizo lakho nesibongo, benzelele bonyana kungafiki omunye umuntu azenze wena akugalaje akhiphe imalakho ebulungelweni ngegama lakho. Benzela bonyana uphephe, nemalakho iphephe ebulungelweni.

Amaqhegu neenlukazi iye bavumelekile bona bayivule i-akhawunthu yebhanga. Benzela bonyana imalabo yomndende lokha urhulumende nakabarholisako ingene khona kuma-akhawunthu wabo ebhanga. Imalabo ikghone ukuphepha bayiberegise kuhle nabafuna ukuyokukhipha kuma-ATM emtjhinini okhipha imali, bakhambe bayokukhipha, nabafuna ukuyo-swiper eentolo baberegise amakarada webulungelo ngokuphephileko.

Umuntu angathola ilwazi nge-akhawunthu yakhe ngokuthi kumaliledinini wakhe i-cellphone afake i-epu yebulungelo, namkha aberegise into esiyibiza ukuthi yi-cellphone banking, namkha umuntu angaya ebulungelweni afike ababuze bamunikeze ilwazi namkhana angabadosela umtato nalapho bangamphendula bamunikeze ilwazi.

Lokha mawunekhambo lokuya kelinye ilizwe kuqakathekile bonyana wonge imali eyaneleko ngombanyana lokho kuzokwenza bonyana ikhambo lakho libelula kuzokwenza bonyana lokha mawufika phambili ungagandeleleki khulu ngombanyana imalakho iba yincanincani uzoba nemali eyaneleko bonyana ezinye zezinto uzenze ikhambo lakho kube likhambo elikulethela ukuthaba.

Nawunekhambo kube nenye into edla imali ukudlula zoke izinto ozozenza ekukhambeni ngicabanga bonyana i-accommodation indawo yokuhlala ozokuhlala kiyo phambili la uyakhona lokha unekhambo. So i-accommodation idla imali enengana edlula ezinye izinto ozozenza ngemali ngombanyana i-accommodation lapho okhunye uthola nokudla kwekuseni i-breakfast, uthola ukudla kwemini lapho okhunye bakupha nokudla kwasentambama bese namalalo nokuhlala lapho okhunye kuba ne-transport yokukuthatha ikuse le nale le nale so lokho kudla imali khudlwana ukudlula ezinye izinto.

Umnakwethu iinluleko engamupha zona ngombanyana lokha asekukhambeni wona imali msinya khulu. kufanele bonyana enze ibhajethi azi bonyana uyokuberegisa malini uyokuthenga ini ekhambeni azi bonyana iindleko zoke zenza malini. Lapho kuzomurhelebha bonyana angakhiphi enye imali engekho kubhajethi ayiberegise athenge mhlambe izinto angazifuniko angazidingiko ngaleso sikhathi.

Lokha nanginekhambo elide engizolithatha ikambiso engiyisebenzisako mangihlela imali ngiberegisa i-akhawundi yesebhanga ngombanyana ebhanga mawuvula i-akhawundi unelungelo lobonyana bakuvulele enye eqadi zibe mbili, zibe zintathu, zibe zihle. Yinye yazo ngizophosela imali engizoyiberegisa ekukhambeni yimali ezokubhadela iindleko zoke zekhabo. Imali leyo ngiyibekela eqadi angiyithindi angiyiberegisi angenzi litho ngayo izokuhlala lapho yimali ezokuqala ikhambo lami engizolithatha.

Umuntu ofuna ukuvakatjhela ngaphetjheya lokha amandla weranda ehla nakalinganiswa neemali zakamanye amazwe. Umuntu kungamulimaza khulu lokho ngombanyana mhlambe ubhukhe ngo-June mawubhukha ngo-June amandla weranda asese phezulu bese ke mayitjhidelene inyanga kaNobayeni uthole ukuthi amandla weranda ayehla ene-ke intengo yakho ozoyibhadela iphezudlwana ngo-Juni beyisesephasi ngabo-December iba phezudlwana ngombanyana amandla weranda ehlile. Lokho kwenza bonyana iindleko zakho uyokubhadela iindleko zemali ephezulu koke ozokubhadela linani eliphezulu ngombanyana amandla weranda ayehla.

Lokha uphethe imali imali leyo ingamaranda mayitjhugululako uyitjhugululela kudola lase-Amerika. Imali leyo ingabonakala iyincancani so uSuhla bekufanele enze ama-research azi bonyana imali ayiphetheko ngaleso sikhathi makafika phetjheya e-Amerika iyoba yimalini e-Amerika ngombanyana kungenzeka usuke eSewula Afrika uphethe mhlambe njenge njenge-fifty thousand randa mawufika e-Amerika imali leyo iba yincancani ayisathengi into bowucabanga ukuthi iyayithenga.

Umuntu onekhambo elide okhwela isiphaphamtjhini oyokulala nemawotela ende ngapha usafuna nokonga ngingamyelelisa bonyana kuneemphaphamtjhini zamanani aphasi zemali ephasi akusi ziimphaphamtjhini ozibhadela ngemali ephezulu akaqala qale zona bese uzokonga imali. Bese nakafika phetjheya emawotela aqale amawotela wezinga eliphasi angaqali amawotela wezinga eliphezulu ngombanyana lawo ayadura.

Umuntu onekhambo njengombana ubulelesi barhagele amalanga la ngingamyelelisa bonyana lokha makathenga ithikithi akathenge endaweni ezaziwako bonyana lezi zithengisa amathikithi weemphaphamtjhini, amathikithi webhesi. Angathengi ebantwini angathengi nanoma ngubani nakangena ku-online athenga nge-inthanethi mele atjheje athenge endaweni ezaziwako kwaphela.

Abafundi baka-matric beembalo banekhamba lokuya e-Tariyana. Imali yase-Tariyana ayifani neyekhethwapha ngombanyana yekhethwapha ibalwa ngamaranda, so abafundi ngingabayelelisa kobana ngaphambi bonyana bathathe ikhambo ukuze baphephe eenlelesini azithathele abantu imali mabafika le e-Tariyana mele benze amakarada esiwabiza ukuthi ma-credit cards ebhanga. Kulula umuntu makayokuthenga angaphetjheya athenge aphethe ikarada so akufani nalokha aphethe imali makaphethe imali amathuba wokuthi iinlelesi zimthathele imali manengi kodwana makaphethe ikarada uyaphepha.

Kuqakatheke khulu ukonga imali eyaneleko. Lokha nawuzokuba nekhambo lokuya kwelinye ilizwe ngombanyana izinto azilingani ngentengo ezinye ziyadura, ezinye mhlambe aziduri kangako. Kubalulekile ukuthi lokha nawuya kwelinye ilizwe ngombanyana awazi ukuthi izinto ziba yimalini ngokwentengo. Kumele ubeke imali, wazi ukuthi imali leyo uzokukghona ukuthi uyiberegise njenge-transport. Mhlambe nangabe yokukhwela mhlambe njengesiphaphamtjhini. Iimali zokuqatjha, zokuhlala, iimali zokuthenga ezinye izinto, imali yokudla, uyibeke bonyana imali leyo ingakutjhodeli. Endeni ikhambo lakho lizokuphepha, ikhambo lakho kuzoba likhambo elimnandi.

Lokha nginekhambo bese kuba nenye into edla imali khulu ukudlula zoke izinto engizenzako ekukhambeni. Mina ngibona ingathi into edla imali khulu nangise kukhambeni kulokha ngithenga iimpahla, ngoba soke siyazithanda iimpahla masisekukhambeni sivakatjhileko masiye mhlambe eenthabathabeni zeentolo. Into esikara khulu kokuthoma ziimpahla sesiyakhipha imali siyathenga. Sikhipha siyathenga, sikhipha siyathenga bese iimpahlezi zigcina zidla imali khulu ukudlula zoke izinto.

Umnakwethu batjho nakasekukhambeni wona imali msinya khulu. Ngingamupha isiyeleliso sokuthi ngaphambi kobana akhambe ayokuvakatjha. Akaphathe zoke izinto ezaneleko. Iimpahla ezaneleko, yoke into yakhe ibe yinto ekubeni uzoyiberegisa bekabuye. Nakaphethe izinto zoke ezaneleko, angekhe abe negandelelo lokona imali khulu athenge izinto ezinye anganazo ngoba yokugcina athenga izinto ezidurako, zentengo ephezulu. Lokha nakakhamba aphethe zoke izinto, le uzakuthenga ukudla kuphela bese mawuthi uyaqale zoke izinto vele zikhona. So angekhe aberegise imali khulu.

Mina lokha nangine khambo. Ukuhlela imali engizoyisebenzisa nangikhambileko, ngilandela indlela le yokuthi njengoba ngine ebhanga ngine akhawunthi. Ngivula enye i-akhawundi yebulungelo zibe mbili, bese kwenye le i-akhawunthi ngiphosele imali engizoyiberegisa ekukhambeni, bese ngiyayihlukanisi imali. Bese kuba yimali yami, bese kuba yimali engizoyiberegisa nangi sekhambeni. Lokho kuyangirhelebha khulu ukuthi ngibone ukuthi imali engizoyiberegisa lokha nangikhambileko iba yimalini, ngiyokuberegisa malini, bese amahlelo wami ngiwahlela ngokuya ngokweemali engiyibekileko.

Amandla weranda ayehla ayenyuka nakalinganiswa neemali zakamanye amazwe. Lokha manengi, umuntu nakathatha ikhambo lokuya ngaphetjheya kungamuphazamiseka khulu lokho ngombanyana uthola kuthi imali bewuyibeka, imali yekhambo lakho. Nakufika ilanga lekhambo uthola ukuthi mawufika phetjheya imali leyo iba iyincancani khulu, ngendlela bewuyihlele ngakhona. Ibaphasi khulu ngombanyana uthola ukuthi amandla weranda ehle khulu. Nemali ebe uyibekile ilimele. Uthola ukuthi ezinye izinto bewuhlele ukuthi uzose zenza mawuse kukhambeni awusakghoni ukuthi uzenze iyakutjhodela imali.

USuhla njengoba athi bekanekhambo lokuya e-America, nakafika khona imali asuke nayo eSewula Afrika yatjhuguluka yaba yincani. Ngingamuhlathululela bonyana imali asuke nayo, usuke nemali ingamaranda, ibalwa ngamaranda nakafika nge-America imali leyo ayisabalwa ngamaranda seyibalwa ngamadola. Neentengo azifani njengoba bowuthenga into ethize eSewula Afrika nawufika nge-America iyatjhuguluka intweleyo seyithengwa ngamaranda. Imali leyo iba iyincancani khulu, uhlele ukuthi uphethe imali ethize nawufika ngale iba yincani. Imali leyo seyibalwa ngamadola ayisabalwa ngamaranda.

Umuntu nakanekhambo elide begodu ayokukhwela isiphaphamtjhini. Ngingamyelelisa bonyana angalaleli emawotela aphezulu, akafuni indawo ezibizwa bonyana zima-Guest House ngombanyana kutjhiphile khona nawuqathanise nemali ozoyibhadela kumawotela. Ngaleyondlela uzokonga imali enengi nesiphaphamtjhini, iimphaphamtjhini azifani ziyahluka. Uqale isiphaphamtjhini sobujamo obuphasi, uyosibhadela imali ephasi. Ende nesiphaphamtjhini mawusibhukhako kose usibhukhe kusesenesikhathi eside ngaphambi kobana kufike ilanga lekhambo lakho. Ngaleyondlela uzothola ama-discount uzokonga imali.